Mhaka ya ku va nga landzeleli milawu ni vona ku nga ri yona. Hi timhaka ta ku loko va nga landzeleli milawu swi ta endla leswaku va nga va nga hlayiseki vona vachayeri va ti-Bolt kumbe ti-Uber va nga hlayiseki emagondzweni. Kutani swi nga endla leswaku va va va hlangana ni khombo kutani loko va lava ku vutomi bya vakhandziyi va vona byi hlayiseka ndzi vona swi ri swa nkoka ku landzelela milawu leyi vekiwaka hi va ka Bolt kumbe Uber ku hlangana na milawu ya le maghondzweni, na leyi maphorisa va nga yi veka.

A ndzi ta ya eCape Town. Leswi ndzi swi vonaka eCape Town swi hlohletelo ni matihlo ya mina a ndzi ta ndzi ya vona miako ndzi vona swilo leswi nga kona leswi va swi navetisaka eka inthanete, ku fana na ti-Table Mountain laha ku nga na tintshava. Swin'wana ndzi vona na ku saseka ka doroba hikuva a hi hinkwaswo hi swi vonaka. Ndzi ya na le lwandle, a ndzi se tshama ndzi ya lwandle kambe ndzi nga tsakela ku ri ndzi vona lwandle.

Votala kumbe ti ti ti switichi swa ti petrol swo tala swi va nyiketa ti thiraka leti ti endlaka leswaku ti va teka mpundzu wun'wani na wun'wani kusukela lava tshamaka kona ku ya fika entirhweni kasi van'wani va na timovha ta vona leti to ka ti nga dyeki ngopfu petiroli kutani va kota ku fika entirhweni van'wana va nyikiwa tiyindlu ta le kusuhi leti ti nga endleriwa vatirhi va ku chela petiroli.

Hileswaku ku va u nga ri na vanhu kumbe swiharhi ekusuhi un'wana na un'wana u famba kumbe u tirhisa xipidi xa yena ku tsutsumisa movha wa yena hambi va kombiwe leswaku tsutsuma ku fika la munhu waha ya a tsutsuma ku ya mahlweni kutani sweswo swi endla leswaku ku va ni timhangu to tala hileswaku a ku na lexi va yimisaka maphorisa nkama wa kona ma va ma nga ri kona ku nga vi na ti rhovoto to yimisa timovha kumbe ti-hump.

Ndzi vona ku ri mhaka yo biha swinene hikuva swiporweni swiporo swi tirhisa hi ti tirheni ti tirheni leti ti tirhisa hi vanhu ku ya emitirhweni van'wani va tirhisa ku ya exikolweni kasi van'wana va helela hi mintirho loko ku yiviwa tona.

Ku ndlela ku hlayisa vanhu lava khandziyaka mabazi walowo ku va nga hundzisi nhlayo ya vanhu ebazini ku hunguta timhangu ta mimovha emapatwini ni ku lova ka vanhu hikuva loko vo va va tele ngopfu swi nga endla leswi swa ku timhangu ta le mapatwini ti tala kutani swi vanga na leswaku vanhu va lahlekeriwa hi vutomi bya vona.

Ina, ndzi vona swi hlayisekile hikuva swi endla leswaku loko vanhu va matiko mambe va ta va ta lomba timovha etikweni ra hina swi endla leswaku tikhampani ta matiko ya hina ti vuyeriwa swinene ni ikhonomi yi tlakuka hikuva loko va lomba timovha va tirhisa mali ya vona kutani mabindzu ma kula.

A ndzi ta endla leswaku ndzi endla leswaku ndzi ti pfuna ni loko ni nga se ni nga se suka laha ndzi yaka kona hikuva ndza swi tiva ku i gondzo ro leha swinene kutani loko ndzi nga ti pfunanga a ndzi ta endla leswaku ndzi khodelela leswi ndzi nga khomekiseke xiswona khuza ni ya fika ekusuhi hi ka swo chela petiroli leswi va swi vitana ti-garage hi kona ndzi nga ta kuma ku pfuneka hikuva i ndhawu yo hlayiseka swinene.

I ku endla leswaku n'hweti na n'hweti va endla leswaku va tiyisisa leswaku mabiloho yo karhi ya ha tiyile va endla na leswaku va cheka leswi swi nga endlaku ku mabiloho ya onhaka va cheka ni mabazi, tilori letikulu ku ti tika ntikelo wo fika kwihi va veka nawu wa ku tilori loko ti tika ku tika ku fika laha ti nga hundzi hi mabiloho yo karhi.

Swi va khumba leswaku hi xikalo loko ku tlakuka ntlakuko wa mabazi entirhweni a va va tatiseli mali ya ntirho kutani swi endla leswaku vakhandziyi va mabazi va hluleka ku hakela mabazi va gcina va ya eka ti train.

A ndzi ta endla leswaku ndzi famba ndzi vutisa vanhu loko bazi ro karhi va nga ri vunanga hikuva ku sivela swilo swo tala i ku teka tinambara ta muchayeri wa bazi loko u nga se huma ebazini.

Hi minkarhi ya makhisimusi patu ra N1 ku va ku tele swinene. Munhu un'wana na un'wana u va a kha a ya ekaya. Ku va ku ri na leswi hi swi vitanaka traffic loko ndzo suka la ndzi tshamaka kona ku ya kaya eGiyani eLimpopo ndzi nga teka khume ra tiawara ku fika ekaya hi leswi ku va ka ku tarise xiswona. Munhu un'wana na un'wana u va a kha a endzela ku ya ekaya.

Hi ndlela leyi loko munhu wa wo tirhela mfumo loyi a fambiselanaka na swi swa switimela a nyikiwa mali yo karhi ku xava switirhi swo endla swiporo kumbe switimela va teka mali va tidyela kambe va rivala hi leswi va faneleke va swi endla va teka mali va hleketa hi khwiri ku hlayisa mimiti ya vona.

U fanele a apply-a okay eku sunguleni u fanele a ndla tidyondzo ta yena leti katsaka metse, pure maths, geography, physical science hi leti tidyondzo leti kumbe ti-subject leti a faneleke a ti dyondza exikolweni kutani a applay-ela ku hahahisa swihahampfhuka laha va dyondzisaka kona hi xitalo a swi kumeki etidyunivhesiti kambe ku na ku na college ya kona.

Swi hi byela leswaku vurhangeri bya swibedhlele byi le hansi swinene. Swa tikomba ku na vukungundzwani byi endlekaka eka vurhangeri bya swibedhlele. Ku na mali leyi nyamalalaka ni switirhi kumbe ti-wheelchair leti va ti tekaka hi voxe va ya ti xavisa etindhawini tin'wana. Mfumo wu nga endla leswaku wu cinca vurhangeri loko vurhangeri byi nga endli kahle ngopfungopfu ematikoxikaya. Mfumo wu nga endla leswaku wu yisa ti-wheelchair letintshwa wu famba ni maphorisa va va endla leswaku ku tiyisisiwa ku ti-wheelchair to fika ntsengo wa so ti vekiwile exibedhlele. Loko ku report-iwa kumbe ku tivisiwa leswaku ti-wheelchair a ta ha ri kona kutani va fanele va teka ta khale va ya ti lunghisa kumbe va ti xavisa ku ti tlhela ti endliwa tin'wani kambe va va va xave tin'wani hi nkama wolowo.

Ku kumeka ka mabazi laha ndzi humaka kona ematikoxikaya swi tika swinene. A ka ha ri na mabazi lama fambaka etindhawini ta ka hina. U fanele u ya edorobeni ku kuma bazi ro karhi kutani laha ndzi tshamaka kona edorobeni ra le Pitori mabazi ma tele kuma nkarhi wun'wani na wun'wani loko i famba u nga ri kuma bazi kambe laha ndzi humaka kona ematikoxikaya mabazi ma kala hambi ku ri xo famba xinene xi kala swinene ngopfu.

Mina ndzi vona leswaku ku fanele ku thoriwa vatirhi lavakulu ku tirha ntirho lowu hikuva vana hi xitalo va va va kha va nga swi tivi lexinene na lexo biha. Va nga tikuma va ngheni epatwini ku ri karhi ku ta xipandzamananga kumbe movha kutani loko ku thoriwe lavakulu va kota ku va dyondzisa va va pfuna ku za va kulanyana va swi vona ku swilo swi fambisa ku yini.